Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketoroniki go ka nna le ditlhopha tse pedi tse di molemo fa e le motshameko le fa go itlosa bodutu, nngwe go godisa bokgoni le maitemogelo metshameko ya kgaisano e go thusa go ntsha maitemogelo mo ditirong tse di tshwanang le tsamaiso ya kgwebo, tshameka ka setlhopa le go dira ditshwetso ka potlako. Ya bobedi go tshameka ka tlhamalalo fa o batla go ba motshameko o tshwanetse go ithuta melao ya motshameko go dira tiro ya setlhopha le go dirisa tsebo ya gago go fenya. Ya boraro go nna le boikanyego motshameko o tshwanetse go nna le boikanyego a sa tsenelelwe kgatelelo kgotsa go tlhoka mamello.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go na le tshusometso e kgolo mo go tshamekang ka namana, mme tsela eo go amang ka yone e na le dikarolo tse pedi. Karolo ya ntlha go oketsega ga metshameko ya mo megaleng metshameko ya megaleng e dirilwe go nna e le motlhofo go tsenngwa, go tshameka mo lefelong le le tshwanetseng mme ka nako e e tshwanetseng. Batho ba bangwe ba rata go tshameka mo megaleng ka gonne go kgona go tshameka kwa mafelong a a farologaneng ntle le go tlhoka computer, ya bobedi go fokotsega gago motshameko ka namana fa batho ba nna ba tshameka metshameko e mo megaleng ka dinako tse di farologaneng go ka felela ka gore ba sena nako kgotsa kgatlhego ya go tshameka ka namana kgotsa mo dikgangnyeng tsa setlhopa.

Ditlgagiso tsa metshameko ya kgaisano e e tseneletseng, nngwe ke motshameko wa kgaisano wa motho o betsang wa ntlha o nang le botsogo jwa setlhopa kgaisano e e tseneletseng le dipalo tsa botswerere. Go ikgolaganya le ba bangwe ka botsogo jwa mekgwa e e farologaneng ya dipotso bokgoni, gantsi o tshameka ka setlhopha sa batho ba le matlhano ba dirang mono go fenya ba kgaisano. Motshameko wa battle royal o nang le lebelo le le kwa godimo kgaisano e e tseneletseng le kgato ya boikemisetso.

Nngwe phatlhalatso ya metshameko ka bonya le kwa gotlhe, didirisiwa tsa smartphone di dirile gore batho ba kgone go tshameka metshameko kwa ntle ga mafelo a a tlhomilweng, jaaka dikomputara a kgotsa di-console seno se rotloetsa gore batho ba tshameka metshameko ka nako e e tshwanetseng kwa ba leng mme se oketsa palo ya batshameki. Sa bobedi di-consule di tsweletse go nna botlhokwa mo dikgaisanong ya jo bo kwa godimo, boikgantsho jwa graphics le kgaisano ya maemo a godimo. Di-console jaaka playstation-e, di-Xbox, jalo le jalo.

Se ratang thata ke motshameko ya santlha ke motlhofo, motlhofo go tsena le go tshameka kae fela, ga o tlhoke go nna le console kgotsa khomputara o ka tshameka fela ka mogala wa letheka wa gago kwa ntle kgotsa mo lefelong le le tshwanetseng. Sa bobedi kgaisano le batho ba bangwe, ke kgona go tshameka le ditsala tsa me kgotsa batho ba ba kgakala ke dira ditiro tse setlhopha le go tlhotlheletsa kgaisano e kgatlhang. Sa boraro boitlhophelo jwale mefuta ya motshameko, go na le mefuta e mengwe le e mengwe go tswa mo ya botswerere go ya go dipapadi tsa go ikhutsa tse di sa tlhokeng kgatlhego e ntsi.

Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tshwanetse go dirisiwa dilo tse di botlhokwa gore o nne le maitemogelo a monate le a sireletsegileng, sa ntlha o tshwanetse go nna le internet e e tseneletseng le e tshepegalang gore o kgone go gokagana le batho, mme inthanete e sa eme. Sa bobedi dikgatlhegelo le ditlhopho tsa motshameko, kgetha motshameko o go kgatlhang le o tshwanetseng bokgoni jwa gago, gape netefatsa gore o na le tshireletso ya account-o jaaka go dirisa dipolelo tsa mmatota le go tila dikarabo tsa gago tsa motheo.